Izikhangiso zomsakazo zifinyelela futhi zibandakanye izethameli eziqondiwe ngokukhetha iziteshi ezifanele nezikhathi ngokuzekelwe ekubalweni kwabantu. Basebenzise imilayezo ehehayo emfishane. Ukukhanga ukungokomzwelo namazwi ahambisanayo. Ukuxoxa izindaba kanye nokubizelwa esenzweni okucacile kusizwa ukubamba okunaka futhi kukhuthaze impendulo esheshayo okuqukethwe ekwasendaweni nezinkomba zomphakathi zithuthukise ukuhambisana. Kuyilapho okuvezwa okuphindaphindiwe kuqinisekisa ukugcinwa komlayezo. Ukungaguqukaguquki ekufakweni kwebhrendi nokusakazwa njalo. Kwakha ukwethembana nokuqashelwa okwenze izikhangiso zomsakazo zibe indlela ephumelelayo yokuxhumana nabalaleli futhi ukuqhubekela phambili .

Impela kuke kwenzeka ngahlala iviki ngingenalo idatha. kwakuyisikhathi esinzima kakhulu kimi njengoba imali noma izindleko zazingaphezu kwalokho engingangikulindele ngenxa yalokho, ngalahlekelwa amathuba omsebenzi futhi ngashiyeka ngishaqekile futhi ngiphansi, ngoba ngangiwudinga umsebenzi ngaleso sikhathi.

Kungakuhle ukuthi uhulumeni axhase ngezimali uhlelo olulodwa kuphela lokufaka i-Wi-Fi yamahhala endaweni ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya. Ingoba lezi zindawo zisalela emuva ekuthuthukiseni futhi izingane eziningi, njengoba inqubo yezemfundo iyayithuthuka, kudingeka ukusetshenziswa kwalolu xhaso noma i-Wi-Fi ukuze bathole izimfundiso nezindaba ezingaba usizo ezimfundisweni zabo.

I-Local Sound Waves, yifomethi yomculo entsha engingayidlalela umsakazo womphakathi egxile ekuboniseni ithalente lasendaweni. Ihlanganisa okugqamayo kwabaculi nsuku zonke noma kwamasonto onke, amakhonsathi abukhoma, amaseshini akusitudiyo, nokuhlanganyela komlaleli becela ukuvota nenkundla yokuxhumana. Ngingafaka ukuhlanganisa ngohlobo amaviki enetini nokusebenzisana namabhizinisi endawo, izikole kanye nemicimbi. Indlela eqhutshwa umphakathi ingangisiza ngakhe ukuxhumana okuqinile nabalaleli. Ngisekele ithalente lendawo futhi ngikhuthaze okubamba iqhaza olubonakalayo okuyokwenza inkundla eguqukayo yawo kokubili amaciko nezithameli.

Iziteshi zemsakazo ezinawo, mkhulu kumasiko endawo ngokugqina kanye nokuthuthukisa amasiko esifunda, umculo, izilimu kanye namasiko. Banikeza inkundla yamanzi endawo ukuze babelane ngezindaba zabo okubakhuthazayo, Kanye nempumelelo ngezimpumelelo.

I-Wi-Fi esikhumulweni sezindiza, akufanele ngempela ibe isevisi ekhokhelwayo, ngoba ibalulekile ukuze abahambi bahlale bexhumekile ngenxa yomsebenzi okuxhumana kanye nezinjongo zokuphepha. Izikhumulo zezindiza eziningi sezivele zinikeze i-Wi-Fi yamahhala ukuze kuthuthukiswe umuzwa wokuvakasha futhi kuthuthukiswe ukwaneliseka kwamakhasimende. Ukushaja i-Wi-Fi kungadala imigoqo engadingekile, ikakhulukazi kulabo abayidinga ngezinto eziphuthumayo noma ukudiliza isikhathi eside. Ekugcineni i-Wi-Fi yamahhala ingaba negalelo. Umuzwa wesikhumulo sezindiza omuhle futhi obandakanyayo.

Indlela engcono kakhulu nengithole ukuthi iyasebenza ukuze ngithenge idatha incike ezidingweni zami. Uma ngifuna ukuguquguquka, ngingakhetha uhlelo olukhokhelwa ngaphambili njengoba lungivumela ukuthi ngilawule ukuthi ngichitha malini. Ngokusetshenziswa okuvamile noma okusindayo. Uhlelo olukhokhelwe ngemuva olunemali emisiwe yanyanga zonke lungaba inketho engabizi kakhulu. Uma ngidinga idatha eyengeziwe ngesikhathi esifushane, amaphakethe wedatha noma izengezo zingasebenza kahle. Ngizophinda ngiqhathanise abahlinzeki ukuze ngiqinisekise ukuthi ngithole inani elingcono kakhulu kanye nokufakwa endaweni yangakithi.